Umngani wami wayebhekene nenkinga yokuthi ufuna ukuxhumana nami ngaso sonke isikhathi, nanokuthi unenkinga yemali, akanayo imali yokuthenga i-airtime, le ezokwazi ukuthi akwazi ukuthi afone noma athumele imiyalezo. Uye, ngiye ngamxwayisa ukuthi-ke asebenzise iyinto eyifana , njengo-WhatsApp, okuyi messaging ephu noma uhlelo lokuxhumana olusebenza nge ephu. Lapho khona umuntu uthenga idatha ukuze ezokwazi ukuthumela imiyalezo, esebenzisa u-WhatsAapp, aphinde akwazi ukufona noma sikwazi ukuthi sikhulume sibukane koda ebe onga imali, idatha lihlala isikhathi eside kune-airtime.

Engaqinisekisa ukuthi ama-brand asebenzisana namathonya okungama-influencers asuke ebhekene nale, naleyo nto isikhathi esiningi, noma inhloso yomkhankaso, lowo osuke ubhekisiwe, nanokuthi-ke isuke ibhekiswe kubani le nkulumo le or noma isikhangiso leso.

Umculo engiwuthanda kakhulu ilo we-house, kanye ne-piano. Imvamsi uShimza wuye engimthanda kakhulu. Ngikhumbula nje ngiye kwilokhunja kwenye ye-festival yakhe yomculo, lapha aye lapha eThekwini. Kwakukhona ubumbano, kumnandi, wonke umuntu ejabulile, kukhona nophuzo, neyiphuzo, yonke inhlobo yeyiphuzo obungayicabanga, kumnandi, ngihamba nabangani bami sithokozile.

I-Wi-Fi ngiyisebenzisa cishe nsuku zonke, kangangoba uma ngisemsebenzini ngiyengiyisebenzise eyintweni eyifana nemsebenzi, nakwi-laptop, kanjalo kanjalo. Uma ngisekhaya futhi, ithivi yethu isebenza nge-Wi-Fi, ngenxa yokuthi-ke lento eyifana nama-aerial ayisetshenziswa, okuningi sibuka kuyona i-inthanethi, siyaku-stream-a izinto eyifana no-Netflix. Ifoni futhi nayo ixhume kuyona i-Wi-Fi ukuze sikwazi ukungena ko-Facebook, nako-TikTok, njalo njalo, kuningi nje. Kahle kahle nje impilo ayiphileki ngaphandle kwe-Wi-Fi.

Engingamtshela khona usisi wami uNomalungelo Bhengu, ukuthi aqikelele ukuthi angafaki imininingwane yakhe, eyintweni eyifana kwezokuxhumana, into eyifana njengenamba, nanokuthi uhlalaphi kanjani, ngoba abantu bengamlandelela khona lokho. Izwe sekunzima kabi emhlabeni, abantu bayathunjwa, kuningi nje kuyenza kuningi. So, nje engingamtshela khona nje ukuthi aqikelele, nanezinto azishoyo ukuthi zingalimazi abantu, agcine sekumfakela amehlo egcine esefunwa nahabantu.